Ukwenza indlela ukuthi abadala bafinyelele kalula endaweni noma emzileni wezokuthutha kuphinde kube lula okubabuyisela futhi emuva, bengabhekani nenkinga yokuswela izithuthi.

Kwenza kubelula kubantu asebekhulile indlela yokuhlala nokuthutheka bengabangelwa msindo, baphinde futhi bengacindezeleki ukuxubana nentsha ezithuthini zomphakathi.

Izitimela zisebenzisa ugesi, okwenza ukuthi uma ugesi kuphazamisekile nazo zigcina ziphazamiseke kanti futhi imizila yezitimela ayikho kuyona yonke indawo, kuba nezindawo la ezingakwazi ukufinyelela khona.

Angikaze ngabhekana nokulinda isikhathi sokuthutha sokuthunyelelwa kwempahla kaloliwe ngenxa yokuthi uloliwe awukho kule ndawo engihlala kuyo.

Ukuya kwisifunda lapho kunama-toll aphezulu, amaloli athwala impahla, kuzoyikhinyabeza inkampani ngoba kufanele bawakhokhele beya noma bebuya ngoba basebenzisa umzila onawo ama-e-Toll. Ngakho izindleko ezengeziwe zizobakhona.

Zikhona ezinye izinto okufana nokuphepha, kanye nokubhekelela izingozi, kanye futhi nezinkinga ezingadibana nesithuthi sikaloliwe endleleni ezingenza imithwalo igcine iphazamiseka.

Isistimu efana naleyo yenza izinto zibelula ukuba kuzidonse, badonse ngokuzenzakalelayo, lokho kwenza izinto zisheshe. Kodwa kwesinye isikhathi kubuye kube nzima ngoba isistimu iyaba nenkinga, i-jam-e noma ingasebenzi.

Uhlelo oluzofaka phakathi abantu abadala, ngabe yindlela yokubenza bachithe isizungu uma begibela izithuthi zomphakathi noma olunye uhlelo oluzokwenza bazizwe bejabule noma bekulangazelela ukugibela izithuthi zomphakathi.

Ukuba kubekhona abantu abanolwazi lwezezithuthi okanye abaqeqeshelwe ukubheka izithuthi, abazozihlola ukuthi zisesimweni yini. Baphinde baqinisekise ukuthi zihlezi zisesimweni.

Ukwenza isiqinisekiso sokuthi ezokuphepha zokuphathwa kwemithwalo yabagibeli zisezingeni eliphezulu. Ngiphinde ngibe nendlela ezokwenza abagibeli bakwethembe ukuphathwa kwemithwalo yabo.

Cha, izitimela zithanda ukudonsa isikhathi, ziphinde zibe izithuthi ezihamba kancane cishe ukwedlula zonke izithuthi zomphakathi ezikhona.

Kuba khona ukusaba, kodwa njengazozonke izithuthi zomphakathi kuba nokusaba uma uhamba ezindaweni ezithile, kanye ngezinga lejubane elithile, kodwa ngokuthemba abashayeli, uye okubeka eceleni ukusaba.

Kwakungithokozisa kakhulu ukuthutha abantu abadala ngoba abantu engibathandayo futhi kuyisibusiso ukuthutha abantu abadala, ukubabona bejabule noma bezizwa bephephile, futhi impilo yabo incike kuwe, kuyajabulisa.

ezikulo kanye nezokuphepha ezikulo, kuphinde kube ukungenzi inzuzo kwazo, yikona okufanayo.

Kubalulekile ukuze wazi ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani. Kunawo umthelela kona ngoba uma usuwazi kungaba uzoba nokunqindeka kwamandla noma ubenethemba lokuthi izinto zizogcina zifikile.